Nka batla ho tseba hore re thole tjhelete ya ho lokisa ntlo ya heso, re tlameha re etse jwang, re qale kae, re ise eng, re eme nako e kae hore re fumane tjhelete ya rona ya ho lokisa ntlo ya heso bankeng ya.

OT__P e sebetsa ka tsela ena e tjena, OTP ke one time pin code. Ka mantswe a mang, ke pin eo o tlamehang o e sebedise hangwe fela ha o qeta ho kenya moo mo e hlokehang. Ebile molemo wa yona ke hore e romellwa dinomorong tsa hao tseo di sebedisang hore o tsebe hore ke wena monga eo hore motho e mong a se ke ba ba na le ka mokgwa o mong a ka e fumana. Mohlala, jwalo ka ha motho e mong ho ka etsa ba batla ho kena ka bankeng ya hao a le ho lebala ha ke ke be a ba e thola code. Code eno ka nomoro eo e tlo fumanwa ke wena monga phone feela le monga dinomoro le monga banka.

Ka nnete nka batla ho ya ofising ke lo tseba ka bobatsi hore hobaneng tjhelete ene ke bolokile ena le tswala e kalo, e na le kotlo e kalo kalo kapa lebaka ke lona la hore ke ntshitse le pele nako ya teng. Kapa ebe hantle hantle ho etsahetseng nakong tsena tsohle ha ntse ke e bolokile kapa ke nna a sa utlwisiseng hantle.

Monna enwa ke mo botsitse hore monna wa heso hobaneng tjhelete ena ha e sa le ka ha ba hlalosa hore banka ya yona. Jwale ha hona jwale ke ikutlwa ke nyahame ka taba eo.

Motswalle ho na o ya tseba hore ha o lo kolotisa tjhelete ho mashonisa, o tlo e batla e se e na le tswala e ngata mme bankeng ya hao o kgona ho etsa overdraft personal mme mono ha ho tswala ho tlo batleha feela tjhelete eo o ileng wa e nka ho fetela ho tswela pele ntle le e tswala e ngata.

Nka etsa hore ba fumane tjhelete ena kamora kgwedi tse tharo, le teng ha ba se ba na le dilemo tse mashome a mane, hobane lemong tse etswang mashome a mane ke hona moo bophelo bo bang se re hase kannete ka.

Overdraft facility ke ntho eo eo dumellang ho sebedisa tjhelete eo o senang yona ho ya ka tekanyo.

Kgotso mona na bankeng hore o fumane account hore o kgone ho bula account, o tlameha ho ba na le tokomane ya ID lengolo la moo o dulang teng feela mme o tla kgona ho bula account le rona.

Tsenana ba bophelo ba mofu ba fumana disebediswa ho tswa ho company tsena tse bolokang bafu ka serithi ebile ba fihla ka nako ho thusa ba ba habo mofung.

Re lo bula case maponeseng hore motho enwa a balehile ka tjhelete yaka a tshwarwe a kwalwe nako e telele ebile ke ikutlwa ke swabile ka sena se etsahetseng hobane re ne re mo tshepile.

Hello dumelang ke nna tse Tsotang Mmusi a mona na ne ke kopa ho botsa ka life cover insurance ya lona, hore ke tlameha ke eme nako e kae. Hape ke patala bokae ka kgwedi, hape le tlo nthusa ka eng le eng ho eo ke tla be ke ikgethile ka moo le sebetsang ka hape ke batla ho tseba hore ha hona mohlang le tla fetoha, le re se ke tlameha hore ke patale tjhelete e ka hodimo ke e patalang na?

Se neng ke se etsa hore ke tjhentjhe di-funeral cover ke taba ena ya hore selemo le selemo ho batleha tjhelete eka hodimo hape ho feta eo ne ke e patala jwale ke lo leka hore ke la bona hore kea belaela ra bona. Ho le molemo hore ke tjhentjhe funeral cover eo e ke e sebedisang hobane jwale ha e sa etsa ka moo ne ke lebelletse ka.